Ke ka dirisa sa marang-rang sa mo pele fa ba le gaufi mme ke ka abelana le bone leina la yone le lefoko la sephiri gore ba kgone go kopana le yone.

Didiriswa tse di botlhale di fetola mafapha a a farologaneng go akaretsa boitekanelo, thuto le dipalangwa. Ka go tokafatsa tiriso go thusa batho go fitlhelela ditirelo ka botlhofo le go tlisa popo e ntšha. Didiriswa tse di apariwang di lekola mekgwa ya botsogo jwa motho le go lemosa dingaka fa go na le dikgwetlho tse di ka nnang teng mo boitekanelong. Mme balwetsi ba ikgolaganya le dingaka ka tsela ya selegae go fokotsa tlhokego ya go ya kwa bookelong ka sebele. tsa inthanete le dithuto tsa inthanete di dira gore go ithuta gonne ka botlhofo le go fitlhelelwa ke batho ba le bantsi, mme dipalangwa tse di iketleleditseng ka bo one di ka tokafatsa tshireletso le botsamaisi jwa dipalangwa.

Thekenoloji ya go fetolela dipuo e fetotse puisano ya lefatshe lotlhe, e dira gore puisano mo dipuong tse di farologaneng e ne e se . Dikgwebo di ka fitlhelela bareki ba matlhagatlhaga mo mafatsheng a a farologaneng ka go fetolela mafelo a bone a inthanete, ditlhaloso tsa dithoto le ditirelo tsa bareki. Gape didiriswa tse di jaaka Google Translate di thusa bapalami go tsamaya mo dinageng tse di farologaneng ntle le dikgwetlho tsa puo. Go sa kgathalesege gore AI ya go fetelela dipuo ntse e tokafala, ba batho bo santse bo tlhokega go netefatsa boleng jo bo kwa godimo le puisano e e nang le tlotlo ya setso.

Go dirisa Bolt o tshwanetse go le go tlhomamisa sediriswa, go tlhoma account-o, go kopa bolekane, go tlhopha tsela ya tuelo, go sala morago maemo a mokganni a sediriswa mme fa o fitlha o netefatsa dintlha tsa koloi pele o tsena le go duela fa leeto le fedile.

Ke ne ke tla bapisa tshedimosetso mme mo mefuteng e e tshepegalang e e jaaka di webosaete tsa puso, ditheo tsa le dikgang tse di akanyefang. Gape ke tla netefatsa kamanong ya dikgang le data go rulaganya tshedimosetso mo mefuteng e e farologaneng ka boammaaruri.

Botlhale jwa maitirelo AI le botlhale jwa motho bo farologana ka ditsela tse di masisi go direng gore go seka ga nna motlhofo gore AI e kgone go kopanya ka botlalo kgopolo ya motho. Batho ba bopa dikakanyo tse dintshwa gotlhelele, botaki le dikgopolo tsa saense gotswa mo popegong le tlhaloganyo ya bone. AI e bopa dikatlanegiso go ya ka mekgwa ya data e e teng mme e sa kgone go tlhagisa popego e ntšhwa ka boammaaruri.

Diriswa tse di tsamaisiwang ke AI di sekaseka mekgwa ya go ithuta ya baithuti le go fetolela dikatlanegiso tsa thuto go ya ka ditlhokego tsa bone tsa namolo. Se se tokafatsa tirisanommogo le go thusa baithuti go gopola tshedimosetso ka botlalo. Ditheo tsa thuto di dirisa AI go nolofatsa kgatlhanong ya baithuti, go sekaseka dikarabo le go rulaganya lenaneo la dithuto, go fokotsa tiro ya barutabana le go ba letla go ikgomotsa mo go ba ruteng.

Go lekola tiriso ya mogala wa ngwana ke selo se se rarabololwang se se leka-lekanyang tshireletso sephiri le boikanyo. Bana ba ka kopana le tlhaselo ya inthanete, botsotsi kgotsa dikatlanegiso tse di sa siamang. Go lekola tiriso ya mogala go thusa go ba sireletsa mo dipuisanong tse di kotsi. Go dirisa ditlhophelo tsa batsadi kgotsa melao e dumelaneng go thusa go kgotsofatsa boipuso jwa ngwana fa e ntse e netefatsa tshireletso.